Ee, go tšhameka metšhameko ya ileketeroniki ya kgaisano e e le metšhameko ya ileketeroniki. E ka nna motswedi wa boitlosobodutu le boitapoloso ka gonne e na le dikgwetlho e dira gore motho a ikutlwe a fitlheletse sengwe, ebile e dira gore a nne le botsalano jo bo molemo le batho ba gagwe.

Ee, go sa nne teng ga mafelo a a bulegileng a metšhameko e e sa jaaka mebila. Go ka dira gore batho ba se ke ba nna le seabe mo metšhamekong. Ka gonne go dira gore go se ke ga nna le ditšhono tse di siameng le tse di tlhwatlhwa tlase tsa go dira ditiro tsa go itshidila mmele, mme di emisediwa ka tse dingwe.

Rugby ke motšhameko o tšhamekiwang ka dinako tsotlhe o lebagane thata le batho ebile o sena di diriswa tse di lekaneng tsa go itšhireletsa. Ke motšhameko o sa laolesegeng mo mmeleng o tlhokang gore motho a nne le nonofo e e feletseng le go itshoka.

Go kokomane e ntšha, metšhameko ya eleketeroniki e ngoka kgatlhego ya bašwa ba ba ka tswang ba sa kgatlhege metšhameko ya setso. Ka go dira jalo e dira gore batho ba le bantsi ba kgatlhegele metšhameko le boitlosobodutu.

Metshameko ya ileketeroniki le ya telephone e ratiwa thata ka go bo e le motlhofo go e tshameka, fa motho a le mo tseleng ebile a na le mefuta e e farologaneng ya boitlosobodutu jo bo bonako. Go sa ratiwe ga tsone gantsi go bakwa ke go sa tlhomama ga didiriswa tse di laolwang ka go di ama mathata a a amanang le go dira dilo ka tsela e tshwakgolang le go dira madi ka tsela e e feteletseng segolobogolo ka go dira di-transaction-e tse di nnye le go dirisa mokgwa wa go duela gore o fenye.

Gore o kgone go tšhameka metšhameko ya mo inthaneteng o tlhoka sediriswa se se tsamaisanang le yone se se jaaka computer-a kgotsa sediriswa se se tšhamekang metšhameko. Go na le inthanete e kgonang go tsena ka lebelo le le kwa godimo le go nna le didiriswa tse dingwe tsa metshameko tse di jaaka di headset kgotsa di-controller. Metšhameko e e ratiwang thata mo internet ke Fortnite, Mind Craft le Counter Strike Two.

Metšhameko e ka tshoga kgaola, mme go fetsa nako e ntsi mo internet go ka ama boroko jwa bone, tiro ya sekolo kgotsa dikamano tsa bone le batho ba bangwe. Mmamoratwa wa me wa motšhameko wa mo inthaneteng ke Counter Strike Two, Mind Craft, League of Legends.

Metšhameko ya mo inthanete e tlhoka data go romela le go amogela tšhedimosetso le di server tsa metšhameko tse di kopanyang metshameko maemo a motshameki le ditiro tsa maitemogelo a batšhameki ba le bantsi. Gore o kgone go tšhameka metšhameko ya mo inthaneteng o tlhoka sediriswa se se jaaka PC kgotsa computer-a e tšhamekang go nna le internet e e kgonang go tsamaya ka lebelo le le lekaneng le go tšhameka metšhameko ka bone.

Batho ba tšhameka metšhameko ya mo internet go fitlha go nna bosigo thata ka gonne ba kgone go laola go ngomoga pelo. Go itumelela go dira dilo tse di kgatlhang le go nna ba ikgolaganya le ditsala tsa bone tse di nnang mo mafelong a a farologaneng. Fa o batla go tšhameka le go dirisa data e jang madi a mantsi o ka dirisa Wi-Fi ya mahala kwa mafelong a a jaaka laeborari kgotsa di-cafe o ka dirisa ditirelo tsa data tsa mahala tsala tse di tswang kwa batlamedi ba ditirelo kgotsa o ka tšhameka metšhameko e e sa tlhokeng gore o nne le inthanete ka metlha.